Umhlobo wam ndingamcebisa into yokuba alisebenzise ikhadi lakhe lekhredithi ngokuqiqa kwaye ayiqonde imigomo nemibandela yenzala kwaye neyokuboleka.

Into ebangela ukuba abantu badinge i-credit card yinto yokuba i-credit card iye yonyuse amanqaku ekhredithi yabo kwaye yenza kube lula ukuthenga izinto usebenzisa imfonomfono.

Ewe, kona khange ndincedakale kwisicelo endisifakileyo ebhankini kodwa ke andizivi buhlungu ngokuba ingandiniki i-credit card ibhanki ngesicelo ebendisifakile ngokuba loo nto yokuba ungabi namatyala yenye into nje apha ebomini ebonakalisa ukuba ungumntu okwaziyo ukuthatha izigqibo ezilungileyo ebomini bakho. Lilonke andiziva buhlungu malunga nokuba ibhanki ingandiniki isicelo sokuba ndifumane i-credit card yiva.

Ezona zinto ziye zidingeke xa uzovula iakhawunti kweli loMzantsi Afrika kuye kudingeke ipasi kwaye kudingeke nonomyayi oneSIM card yakho othi uyisebenzise kwizinto ezibalulekileyo, ezifana nokunxibelelana neeinshorensi kwaye nokunxibelelana namakhadi ukuze kuzobonakala ukuba iakhawunti ivuleke ngokuyimpumelelo.

I-debit card inceda abantu ukuba bakwazi ukuhlala behlele kwibhajethi yabo kwaye ayibavumeli ukuba bakwazi ukusebenzisa imali eza kweqa ibhajethi yabo kwaye iyakhusela ikhusela imali ukuba ingalahleki.

Yinto elungileyo into yokuvelisa ubungqina bokuhlala xa umntu ezovula iakhawunti lilonke idilesi ngokuba loo nto yenza isiqiniseko ukuba umntu xa efuneka mhlawumbi ethathe ityala uyafumaneka kwaye yenza isiqiniseko ukuba umntu ukwilizwe ngokusemthethweni.

Ndingaziva ndothuke kakhulu ngokuba loo meko kuyobe kuyimeko ebendingayilindelanga kwaye kuyobe kubhedesha.

Eyona nto ndinokuyenza ndinganxibelelana nebhanki yam ndibaxelele ngesiganeko esisanda kwenzeka ukuba ikhadi lam liginywe yibhanki okanye ndilandele imigomo nemibandela okanye iziyalelo abaye bandinike zona ukuba ndibhloke ikhadi lam.

Eyona nto ndinomcebisa yona umalume kukuba ikhadi libalulekile ngokuba kulapho uye wonge khona imali yakho okanye ugcine imali yakho. Ukanti xa imali yakhe izohlala kuye kuza kuba lula ukuba yebiwe okanye ilahleke.

Kwimeko enjalo ndingaye ndinxibelelane nabo ndibabuze ukuba ingalunga na into yokuba ndibathumele imali ngokonomyayi okanye ndibeke loo nto bendiyithengile ndileqe kwibhanki ekufuphi, ndihambe ndiyokhupha imali ndibuye ndibhatale.

Eyona nto ndinokuyenza kukunxibelelana nebhanki yam ndifune iingcebiso kubo okanye ndivale iakhawunti ngokukhawuleza.

Eyona nto ndiyithandayo kukubhatala ngemali ngokuba imali iye idingeke kwiimeko ezingalindelekanga mhlawumbe xa isitolo singenawo umatshini wokuhlawulisa ngekhadi kuye kudingeke imali.

Ngokwam iibhanki ndizithembile ngokuba iibhanki zisebenza phantsi kwemigomo nemibandela karhulumente kwaye kukho izikhuseli ezisebenza ukukhusela imali yabantu ebhankini malunga nokulahleka.

Ngokwam ndingamcebisa utatomkhulu ngelithi iibhanki zisebenza phantsi kwemigomo nemibandela karhulumente. Lilonke xa kunokulahleka imali ebhankini, ibhanki ingakwazi ukuhlawula abantu ebebegcine imali ebhankini kwaye iibhanki zinezikhuseli ezigcina imali yabantu ikhuselekile.

Eyona nto ndingambuza yona okanye ndingamxelela yona, ndingamxelela ukuba ayikho iakhawunti evulwa kuintanethi. Le nto ayenzileyo iza kumlahlekisela ngemali kwaye iakhawunti ayivulwa ngumntwana oneminyaka engaphantsi kweshumi elinesibhozo okanye kwishumi elinesithandathu. Lilonke le akhawunti uyivulileyo kwi-intanethi yiakhawunti eza kumlahlekisela ngemali elawulwa babantu abafuna ukuthatha imali yakhe.